O ka hokahanya dikgaretene tsa hao, le Wi-Fi. Television, le yona o ka e ho hokahanya le Wi-Fi. Le ditho tse kang metsi a ho hlapa, ho so le bobebe hana jwale hore o e hokahanye le Wi-Fi. Tsena di thusa ka hore, tse ding tsa dintho o di patale ka tsela e kgutshwanyane. Hobane Wi-Fi e iphumana e kopantse o e patala ha nngwe ka kgwedi. Empa o e sebedisetsa ntho e le nngwe fela. Ka hoo, ha o kentse dikgaretene, television le tsohle tse di mamelwa kapa disebediswa tsa ka tlung. O ka patala ha nngwe, empa o patala tjhelete e nyenyane.

CV app e nthusitse ke thole mosebetsi ka tsela ya hore, e nketseditse CV ya ka e be bobebe. Tsohle tse ne ke lokela hore ke di kenye CV-ing ya ka e mpotsitse mme ka di kenya. Ho no sa hlokahale hore ke ye kae, ke lo ngola CV ka letsoho, kapa ke e type. E mpotsitse dipotso, mme ya nthusa ka hore ke kenye tsohle tse hlokehang. Jwalo ka bohlokwa ba hore ke thole mosebetsi, bohlokwa kapa tsohle tse ke nang le tsona le di-qualification tsa ka tsohle, di kenyelletse hona teng.

Wi-Fi eo ke e sebedisang, ha e nkgaole. Ke e sebedisa letsatsi le letsatsi e sa nkgaole. Ka hoo, sena se bolela hore e na le data e fetisisang.

Matsatsing a na technology e entse ntho e nngwe le e nngwe e be bobebe. Mohlala, founung ya hao o so kgona hore o ipehele hore ka letsatsi o tla o sebedisa data e kae. Haebaneng o rekile data ya beke, o ka kgona hore ka letsatsi o ipolelle kapa o jwetse founu ya hao hore nang o tla o sebedisa data e kae. Ka hoo, e be o leka, haeba o leka ho tlola kapa ho feta moo. Ha e ke ke ya sebetsa.

Dumelang. Ke iphumane ke kenetswe, motseng beke e fetileng. Ka hoo, ke elelletswe hore karete yaka ya decoder le yona e nyametse. Kapa nka hla ka re le yona e lahlehile. Ke tla kopa thuso hle. Ke kopa ho lefa dinomoro tsaka tsa mohala kapa yona ID number ya ka e ke e sebedisitsweng, ho etsa decoder ena.

Ntho ya pele e ke tlang ho e sheba, ke hore na re connect-ile re le bakae hona Wi-Fi eo. Ke kgutle ke lebelle hore na yona Wi-Fi e sebetsa hantle na.

Hangata di-Wi-Fi tsa setjhaba. Ha di batle di-password, ha di na sephiri. Ka hoo, motho e mong le mong a ka kena ho tsona. Mohlala, tse ding o iphumana fela di batla ID number ya hao kapa dinomoro tsa hao tsa mohala.

Ha ho tluwa tabeng tsa batho ba kgalekgale, kapa bathong ba baholo. E hlile e ba amme hampe hobane ha ba se na ba na tsebo e kalo ka tsa ho tluwa marangrang kapa technology. Empa tabeng ya batho ba batjha, e thusa haholo hobane o iphumana o sa tlameha ho senya tjhelete. Kapa ho ema di-line tse telele, hore o tle o thole koranta kapa o lebelle ditaba tsa bophelo.

Tsela eo nna ke e sebedisang. Ke ya ho reka data hang. Hobane ha o reka moya o be o fetolela ho data, hangata o iphumana ele hore o kolota airtime. Ka hoo, ha o kenya airtime e tla ho ja. O lokela ho reka airtime e hodimo hore o patale sekoloto sa hao. Hore o tle o tsebe ho reka data. Ka hoo, ho reka data hang, ho thusa le hore o seka iphumana o le dikolotong. Mme ho boloka tjhelete.

Sena se tlo thusa batjha ka hore ba be le tsebo, ha ho tluwa ho tsa technology. Kapa tsona tsa ho ba kenya Wi-Fi. Hape sena se tlo thusa ka tsohle tlhokeho ya mosebetsi e teng le diperesente tse hodimo haholo ha ho tluwa ho tlhoko ya mesebetsi batjheng. Sena hape se tlo thusa ka hore se fepe malapa ao a nang le batjha ba bangata hodimo ba sa sebetseng.

Ntho ya pele e ke nahanang ke ho bula business, ya ho rekisa data. Ka ho reka tsohle tse hlokehang. Hobane jwalo ka motjha, sena se tlo nthusa le nna hore, ke be le tsela. Kapa ebe lekeno ka tlung.

Dumelang. Ke sebedisa router e tswang khampaning ya lona, eo ke e rekileng. Empa hana jwale, ke iphumana e senyehile. A na ebe ho tlaba bobebe hore ke thole e nngwe? Mme haebe ke tla o thola. A na ke tla tlametse ho patala hape? Kapa e tla o ba, e kena sebakeng sa eo ke ne e sebedisa.

Hangata data ya letsatsi le letsatsi, ha nke tjhelete e ngata jwalo ka data eo oe rekang ka kgwedi. Mme sena se bolela hore, data eo oe rekileng ka kgwedi, ha e bolele hore e ka nka kgwedi. E ka fela le pele kgwedi e fihla. Ka hoo, ho bohlokwa hore ke reke data ka letsatsi le leng le le leng. Hobane, ke etsa bonnete ba hore ke a e qeta, pele letsatsi le fela.